Ee ka gonne bana ba sejanong ba tlhola ba le mo thelebišeneng ba shebile metshameko ya bolo mo .

Bolo, kgwele ya maoto ke yone thata motho a ka e tshamekang.

Ke gore ke kgone go phothuloga mme ke tshameke jaaka ke le ngwana.

Candy Crush ka gonne, o tshameka monate.

Go na le e tlhokang data mme go na le e sa tlhokeng data metshameko ya mo internet.

Ka gonne motshegare, ba matasatasa ka gonne ba ya kwa ba ya kwa, ba bang ba ko dikolong, ba bang ba kae kae le mmerekong.

Ka gonne e go dira gore o tlogele go ya, seterateng masigo o tsena mo dilong tse di sa siamang.

Ke gore, bana ba tlogele go tshameka rofo ka gonne ba feleletsa ba kgobatsana.

Ke gore ba nwe metsi a mantsi, ba je dijo tse di nang le dikotla, ba nwe di-shake.

E thusa gore bana ba feletse ba na le maatla a mantsi, ba itse gore monate wa go tshameka ko ntle o jang.

Ke go ngatana ka bolo, kgotsa na go lelekisana, kgotsa na go aga ntlo o re ke ko ga gago.

Ke gore ba itse gore metshameko e mengwe, e ya ruta gore bophelo bo jang.

Motshameko o a tennis ke gore o mongwe o ema ka ko letlhakoreng le lengwe o mongwe o ema ka fo letlhakoreng le lengwe, mme ba kgaogangwa ke nete ya mo magareng a bone mme ba ntse ba ngatana ka tennis ba ngatana ba ntse ba e betsa ba e betsa.

Motshameko wa go tlola mogala, go tlhokega batshameki ba ba ntsi ntsi mme, go tshwara batho ba babedi fela mogala ka ko letlhakoreng le ka fo tlhakoreng le lengwe, mme batshameki la ba ka nna ba ntse go siame.

Ka gonne bagolo, ba na le metshameko ya bone mme bana ba tshwanetse ba itshamekela ba ba bosi fela gore ba tlwaele go tshameka ba le ba bosi go sena mogolo.

Le fa o ka tshameka sebaka ka gonne, motshameko ga o fele ebilane o ka se o re a emisa ka gonne tla bo o kgala gape.

Ke go bina ka gonne sejanong batho ga ba sa tlhola ba bina setso ja ka pele le go tshameka ka di-tin.

Go tshameka ka ditopise le ntse le ngatana, go monate.

Ke go ngatana ka gonne, o ka feleletsa o ngatile o mongwe botlhoko mme a lela kgotsa wa mo ngata mo leitlhong mme gwa sa nne monate.

Ke a kgwele ya dinao kgotsa go tshameka ka ditopisi ka gonne re ne re e rata thata.

Ke go tlhola ke tshameka ka dimpopo kgotsa na ke khalara ditshwantsho mo bukeng.

Ke go tshameka ka dikoloi, kgotsa na go tshameka ka bolo.

Ke go tshameka thata thata ka, founu ya gago o batlana le metshameko e e ka go direlang madi.

Go rekisa dijo, ka gonne o ka nna o ba binela batho gore ba reke dijo tsa gago.

Go tshameka metshameko e mo seileketoroniki go betere thata ka gonne o dula fela mo tlong, o sa ye ko ntle o tshwenyana le batho.

E amile thata ka gonne, bana sejanong ga ba sa batla go tshamekela ko ntle, ga ba sa batla go tshameka le bana ba bangwe ka gonne ba phela fela mo metshamekong e ya diileketeroniki.

O ka feleletsa e le gore, o lebetse le gore o tshwanetse o kolomake. Matlho a go feleletsa a nna botlhoko ka gonne o phela fela mo inthaneteng.

Gore o ka feleletsa o buwa le motho o sa mo itseng, mme wa feleletsa o utswiwa, kgotsana motho oo a tla mo gaga nyena a tla go le tsenelela.

Ka gonne ba re rutilwe gore, internet-e ke a batho ba ba godileng mme ebile bana ga ba tshameke ka yone, mme ebilane ga go na le bothata .